Mang le mang ona le tokoloho ya ho etsa ntho e nngwe le e nngwe ae batlang ho etsa ka bophelo ba hae. Mme seo, ke tokoloho e nngwe ya ho bua, ho etsa, mme le tse ding tsa dintho. Jwale seo se fana ka hore setjhaba kapa mang kapa mang, ona le monyetla wa hore a ka etsa se seng le se seng sa se batlang ka bophelo ba hae.

Se bakwa ke hobane mahae bana ba bua senyesemane ho feta puo ya bona lapeng, mme sena se ba sitisa haholo hodima dithuto tsa bona le ho bothong ba bona ba tlhaho hobane ke Basotho, mme ba lebala bo Afrika ba bona ka seo. Mme tlamehile, tse ding tsa dintho tlamehile ba ithute Sesotho ba se bue ka lapeng jwalo ka puo ya lapeng.

Ditoropong tse kgolo moo batho ba dulang teng, ho shejwa toropo hore na e jara setjhaba se se kae? Mme seo se thusa haholo hore ho se ka ba le tshitiso ya phepelo ya motlakase hore batho ba iphumane ba hloka motlakase.

Ba rutwa maitshwaro le hore ba sebetse ka lapeng. Le hore ba thuse batswadi ka ho hleka, le hore ba itlhomphe bona ka bo bona le hore ba hlomphe batswadi. Le motho e mong le e mong eleng motswadi seterateng ba kopanang.

Tjhehe, se bolelang kore lefung o tlamehile ho apare diaparo tse ntsho tse bolelang hore bofifi le hore motho wa ila bakeng seo.

Ba sebedisa mekgwa eo ene e sebetsa kgale hodima maphelo a bona. Mme seo ke sona se entseng hore ebe batho bao eleng bona kajeko. Mara hona jwale dintho di fapane hobane o ka fumana hore o nyadisa ngwana hao, monyadisa le setlokotsebe kapa motho eo a tlo mo hlekefetsa. Jwale ke bona seo se sa loka hona jwale.

Seo ke se, ke tse ding tsa dintho tse ntse di tswela pele le kajeko. Ke bona ho fanwa ka seriti ebile ho bolokwa mofu serithi. Mme seo se ka se tjhentjhe hobane ke tse ding tsa dintho tseo ho hotsweng ka tsona di ntse di etswa, mme e tla nne e tswele pelo malokong a tlang.

Ekaba ntho e thusang haholo hobane nako e nngwe hona le dikgeo mo ho hlokehang hore hobe le maele teng. Haholoholo ditabeng tse amanang le baahi moo ba dulang teng. Mme seo se ka thusa haholo ho kwala dikgeo tseo.

Hlompho ke e nngwe ya dintho tse bohlokwa haholo tse ke bonang batho ba se ba sa di etse hona jwale. E se le tello feela e etsahalang metseng ya rona mona.

Ee, ke ntho ya bohlokwa haholo eo. Hobane seno ke ho leboha badimo ka hore o fumane mosebetsi wa hao le mahlohonolo ao a tlatla ho wena. Tjhehe, nna ha ke sebetse.

Ee, ho tsa botjhaba hona le moo ba fumanang ditsamaiso teng tsa hao ho ithuta ka tsenana, ka tsa lebollo. Mme moo ba fumana ditifikeiti tsa bona ebile haholo, ke moo haholo ba sebedisanang haholo le maponesa le manese.

Ho bohlokwa haholo hobane meetlo ya rona eo tsamaisa hore o be motho hara batho, mme o tsebe hore na o tswa kae ebile o ya kae ka bophelo. Seo se bohlokwa haholo hore, ebile se thusa haholo bathong ba hao, seo hodise wena bothong ba hao.

Se thusa haholo hobane se fa bana ba qalang ho kena industry-ing enana ya mmino mesebetsi. Mme seo ke se bona ele se bohlokwa haholo ho ntshetsa maphelo a batho pele le ho ntshetsa industry-ing enana ya tsa mmino jwalo-jwalo. Eya, le nna ke e mong a keneng mefuteng eno ya tsenana tsa hona jwale tse potlakileng tsa Mapiano.

Ke ile ka etela mane dipapading mane mono ho tshwere dipapadi tsena tse kgolo tsa di-tournament-e tsena tse kgolo. Mme seo ke bone se kopantse batho kaofela ba lekeishene, ba setjhaba ka kakaretso. Mme seo se thusa batjha hore batjha ba tlohe dithethefatsing le moo ba etsang botlokotsebe teng.

Mamela sebata sena se bitswang tau ya matshekga le ho mamela mmino wa hae jwalo ka ha ke holetse ka hara Basotho. Mme dikhasete tsa hae tsene di bapalwa kgale mona diyalemoyeng di ne di bapalwa teng.

Badisa bao eleng di-principal-a mophatong mane. Dintho ha di sa tshwana le pele moo batho bane ba etsa dintho ka . Jwale tjenana ke kgwebo, mme hona le maqulwana a etswang mono mophatong. E batho bana ba tswang mono e se le bo ditsotsi jwalo-jwalo.